Bakganni ba kgale ne ba nkgannisa ha bohloko tseleng e ne e tlare ha ke kgannela ka speed sa ka se senyenyane nyana ebe jwale ba nletsetsa hoooter-a tseleng mona na ke hore ba hlahisa ekare ke etsa phoso le ha feela ke sa etse phoso. E ne etlare ha koloi e ema fela ka hara tsela, ekare ba ka bua le nna hantle feela, ba nthusa ebe ba nketsetsa marata ba ya nrasetsa e nne e tlare ha ke eme bo traffic stop-ng mane o thole koloi ke re ke isa hodimo, e ya sokodisa, se ba entse moferefere, ebe ke ferekana le ho feta.

Bana ho neng ke ntse ke le kgalemela hore le tlohelle ho nna ne ntse le jella ka hara taxi ka mona ke tlo dula ke le kgalemela tsatsi le le kaofela ho tloha hosane ke ya le jwetsa a tlo qetellang tsa jella dijo ka hara taxi ka mona ha tlo palama le re batho ba bang ba palame jwang ho le ditshila ka hara taxi ka moo ee habo lona le siya bohlaswa bo, le ya ja fela le qhale fela se ka ba tellang taxi ena.

Taba ya pele, ke hoba bongata ba batho mahaeng ha bana mosebetsi. Le ha feela kae kae o ka thola hore ehlile dikoloi tsena tsona di bo boleng bo bonyanenyana ng. Empa jwale taba ya hore o tla nne o tlohe mo ho dulang teng, ebe wa tsamaya o ya kae kae ka nako eo e itseng eo tjhelete ya teng ha eyo. Hape, taba ke hore batho bana ha ba kgone hore ba ka etsa tjhelete hobane jwale ha se batho ba bangata ba tlo di palama le dishopo mona mahaeng ha di ngata. O thole hore dishopo re reka mona na ho matswantle pela bo hae mona. Jwale ha re hloko re nne re tswe re ye ditoropong hangata ngata.

Tsatsi le leng ke ne ke palame taxi ebe jwale ha mokganni a re tjhelete e tle ka pele ya ba mme enwana a dutseng pelaka enwana, ha fetise tjhelete ya hae, ebe o ntsa nka ditjhelete tsa batho o ntsa di fetisa mokganni mane ha hlokomela hore ehlile tjhelete ena e short-a ka motho a le mong a fihla a sheba spilling sa hae. Ya ba o kgetha nna o re ke nna a sa patalang ka hara batho bana kaofela. Tjhe, ehlile le ya mmakatsa haholo hore ke hobaneng a kgethile nna, empa ke lahla re bua nnete hore mme ke yena e hlile a sa ntshang tjhelete, yaba mme wa e hana taba ena, ke ile ba ra theoswa hona hang mono, ho thwe ke nna a sa patalang.

Phapano ya maefofane e mengata haholo ho thola hore ehlile ho na le tsane tse leng hore di tsamaya ka hara naha feela tseno ehlile ho thola hore di boleng bo fatshe haholoholo holo holo ebe jwale o thola tsane tse leng hore di ya tswa di ya mose le ka hara tsona tseno di le jwalo, ho na le tsona dintho tse bitswang di-level e leng hore ha o sena tjhelete e nepahetseng ehlile o tlo itholla nyana e boleng bo fatshe kapa ha o batla ho dula ha o batla ho dula ha monate o le one o tla thole boleng bo hodimo.

Bonnete ba taba ha ke tsebe ho kganna sethuthuthu jwale, atjhe, nkekebe ka se reka ha ke bua ha ke batle ho bua maka, ha ke batle ho bua le leshano nkekebe ka reka sethuthuthu ke tena ke sa batle ho se reka hobane ke bone dikotsi tse hlahelwang ke bakganni ba dithuthuthu. Sethuthuthu ke hore ha se na le festere kapa la sona ka mona. Jwale ho etsahala phoso feela o lemetse haholo kapa ehlile wa hlokahala. Jwale, atjhe ke sa baballa bophelo ba ka ke tshaba sethuthuthu, haholoholo holo.

Ke hoba bothata bo qala mane moo e leng hore ha motho a hlahetswe ke kotsi, ambulance e nka nako e telele haholo hore e fihle o thole hore ha motho a ntsa eme moo, ehlile jwale o ntsa fokola le ho feta maya mane ambulance ha e se e fihla a sa kentswe ka hare e se kare jwale moya wa hae o ya phomola jwale moo mo moya o phomolang teng, ke teng moo dikotsi tse ngata di fihlang teng. Jwale hobane jwale utlwisisa hore o sale safe jwale mo a sa le teng jwale mathatha hlaha mono jwale o thole le batho bana na, ehlile ba di-ambulance ba sebetsang moo atjhe ha ba tsebe hakalo ka hore jwale ba ka thusa mokudi jwang hobane ba fihla fela ba mo kenya di-drip mono ha hona se seng hape se ba se etsang.

Ditsela di ngata haholo tse nka mo romellang diaparo tsa hae ka tsona. Tsela ya pele nka fihla ka ya taxi rank e mane ka fihla ka bua le mokganni wa tekesi mono hore ke kopa ho fetisetsa diaparo tsenana sebakeng se itseng ebe re tla buisana hore ehlile ke mo patala jwang. Empa ha ke batla e be bobebe haholo ho sona ehlile le dikoloi tsena na tse leng hore di tsamaisa dithoto tsa batho. Nka fihla ra ba founela hona ebile ba monate ba tla hona lapeng mona moo ke leng teng ba nka thotho tseno, ba di isa, hore motho le motho enwa hao fihla mono di fihlela lapeng hantle, ebe ba mo founela ba mo jwetsa hore ba ka ntle ka mono a hlahe.